Ukuxhatshazwa kumaqonga onxibelelwano cyberbullying ynkalo enzima ethathela ingqalelo indlela abantu abaza kuziphatha ngayo kwi-intanethi eyahluke kakhulu ebomini bokwenene. Nazi izizathu eziphambili zokuba kutheni abantu abaninzi besenza uxhaphazo lweintanethi kodwa bengayezi loo nto ebomini bokwenene. Number one, ukungabikho kobuso bokwenene, kwi-intanethi abantu banokuzifihla ngaphantsi kwegama, umfanekiso okanye iakhawunti engeyiyo yabo. Oku kubenza bazive bekhululekile ukwenza izinto abazenzanga ebomini ngokubhekiselene ngobuso.

UYouYube ayifuni ukuba ibhalise okanye uhlawule ukuze uqale ukumamela iingoma, ungaphendla igama lengoma okanye igama lomculi nje ucofe uyive. Kananjalo ikwabonelela ngeevidiyo zomculo izinto ezikukhoma kunye neenguqulelo ezinintsi zengoma enye eziphilayo ezinamagama, njalo njalo, nto leyo enokuthi kube nzima ukuyifumana kuSpotify ngaphandle kokubhaliswa. USpotify yona igxile ngakumbi kwii-playlist kunye nokumamela umculo ngohlobo olucwangcisiweyo kodwa ifuna ubhalise kwaye uxhomekeke ukuba uyihlawula okanye hayi, imisebenzi ethile iyavalelwa. Ngoko ke iYouTube kulula ukuyisebenzisa ukufumana umculo ngokukhawuleza ngaphandle kobhaliso okanye imali.

Ewe, ndiyakwazi ukuqonda ukuba abanye abantu bayafumanisa ukuba i-smartphone iyabaphazamisa kwindibano nabahlobo okanye usapho umzekelo kukho amaxesha apho ndiphakathi kwabantu kodwa ndihlala ndijonga kwi-screaen ndiphendula imiyalezo okanye ndijonga i-intanethi endaweni yokuthetha nabo. Oku kubangela ukuba ndingamniki mntu umdla ngokupheleleyo kwaye omnye umntu angaziva ngathi andimphulaphuli okanye andimxabisi. Ndiva ukuba kwezinye iimeko kumnandi ukuyibeka phantsi ukuze ndinike abahlobo bam okanye usapho lonke ixesha lam ngaphandle kokuphazanyiswa. Ngokufutshane i-smartphone uyakwazi ukuphazamisa kwaye kuhle ukuzama ukuyicima okanye ukuyibeka kude xa siphakathi kwabantu ukuze sibonise imbeko kwaye sozonwabele ixesha kunye nabo.

Ndithanda ukumamela umculo wokholo kuba undinika uxolo nengcinga entle, ndihlala ndifumana lo mculo ngokulula kuYouTube kuba ndikhangela amagama eegoma okanye amagama abaculi ndize ndicofe uYouTube. Unezikolo ezininzi zomculo wokholo i-playlist kunye neevidiyo zomculo endizithanda kwaye andidingi nokubhalisa okanye ukuhlawula ukuze ndiwumamele. Ngoko ke ndithanda umculo wokholo kwaye ndihlala ndiwufumana lula kuYouTube.

Kudala amaphepha eendaba ebe ngumthombo ophambili weendaba ezisematheni kodwa ukufika kweemfonomfono kutshintshe kakhulu loo meko. Namhlanje abantu abanintsi bafumana iindaba ngemfonomfono kuba iimfonomfono iyakhawuleza ungafumana iindaba nje kwamsinya nje zisenzeka. Kulula abantu bangazifunda, babukele okanye bamamele iindaba naphi na ngaphandle kokufumana iphepha. Ixabiso ezininzi iindaba kwi-intanethi zikhululekile okanye zibiza kancinci kunephepha, zihlaziywa rhoqo awulindi de kuphume iphephandaba zisoloko zisetyenziswa ngokuzenzekelayo. Ngoko ke iimfonomfono yenze kube lula kube nokukhawuleza kwaye kube nokufikeleleka nokufumana iindaba kunokusebenzisa amaphepha.

Andikaze ndihlangabezane nokuxhatshazwa kumaqonga wonxibelelwano.

Amagwinya ashushu atyebileyo akwikhaya lakho, siyakuvuyela ukukuphakela amagwinya acocekileyo, ashushu, atyebileyo kwaye abiza kancinci. Sifumaneka apha elokishini uzibonele wena, ukusuka nje kwi-two rand yonke into iyahlafuna. Ashushu ngephanyanazo, acocekile kwaye anencasa. Inkonzo enobubele. Oda ngoku kwinamba yethu siza kukugcina wonwabile.

Xa ndizama ukuqhagamshelana kwiWi-Fi kodwa ingasebenzi kwaye ayiveli akwifowuni yam nantsi into endiya kuyenza kuqala. Okokuqala ndijonga ukuba iWi-Fi yam ivuliwe na kwiifowuni, ngamanye amaxesha siyalibala ukuyivula okanye ifowuni isekwi-flight mode ngoko ke ndiqinisekisa loo nto kuqala. Ukuba okwesibini ukuba ivuliwe kodwa igama lenethiwekhi alibonakali ndijonga ukuba ndiyekelwe kufuphi nendawo anenkonzo yeWi-Fi kuba xa usemgama kakhulu isignali iyaphela okanye ayibonakali. Emva koko ndijonga ukuba i-router leyo nto inikezela ngeWi-Fi iyasebenza na, ndikhangela ukuba izibane zayo zilayitile na.